Ke leka ka hohle ho mamella. Ke kope o mong e leng hore o tloha a utlwisisa puo a nhlalosetse bonyane ba teng, kapa ke ngole fatshe tseo tse leng hore ke tloha ke sa di utlwisisang.

Bohobe ke rata ho bo ja ka nama e kgubedu le dikgurunte, motho o atisang ho bo duba le ho pheha bohobe ka nako tse ngata e tloha e le nna lapeng. Ke etsetsa lelapa, hobane bongata ba tloha ba re le tloha le tswile hantle, le le sofoto le hape le tloha le jeha.

Tjhehe, batho ba badimo o ka se ke ba amohela tsela ya boraye, hobane e ntse e tloha e tlo hlosa madi ha o e pheha ka tsela ya boraye, empa ha o e pheha ka tsela ya ho e beha pitseng ya maoto a mararo, e tloha e butswa, ka tsela e nepahetseng o bo nokela letswai hanyenyane ho e fa masutsa ao a hlokahalang.

Tlameha re etele meketeng ya ho tshwana le mafu le manyalo. Re kgone ho ithuta teng ka dijo, tse e leng tsa setso hobane ka nako e tlang batho ba baholo ba tlabe ba re sile lefatsheng e le rona ba ba tlamelang re ikemele, re etse dilo tsa setso, le tsa badimo.

Tjhe, ha e sa na serithi hobane ba bang ba bone, ba tloha ba hlekefetsa batho hona moo sekolong sa lebollo. Ba ba na le thobalano le bona batho bao e ntse e le bashanyana. Ke ka hoo, nakong ya jwale lebollo ha le sa hlompheha.

Ke ikemiseditse ho rutisa bana ba ka ka letsopa, hobane ka letsopa e o bula kelello ya hore o nahane ka bokamoso ba hao hore o tloha o batla ho ba eng ka ho sebetsa ka letsopa. O ka etsa eng meaho, diloi, dikgurunte, motho dilo tse ngata, ho ba titjhere.

Bongata ha batho ba tsebang, ka thuto ba nka mahlale ao ko di-universiteit or di-college-ng. Ba bang ba tloha ba hola ka yone, ka ho bona batswadi ba bone, kapa matitjhere a bone, kapa kerekeng or seterateng, batho ka tsela e leng hore ba tloha ba buisana ka yone, ba ahana ka yone be be ba ba le tjheselo ya ho ba barutuwa.

Tjhehe, o tloha a sa fella hobane o tshwanetse a ithute ka tse ding tsa bophelo, ha a ba tseleng ya bonna ko batswading ba hae kapa ho batho ba famili, hobane lebollo le ho tisa feela hore o tlo ba tseleng ya bonna.

Dintho tsena tsa karohanyo tsone di ka rarola ka puisano, ho dula fatshe ha batho ba buisane. Puisano ke yone e leng hore ya aha hape e ya thuba, empa ha puisano ya teng e na le bo Modimo, dilo di ya loka le ho hloka keletso ho ba e leng hore ba tloha ba fetile mo le leng teng.

Lebaka leo ba sa utlwisise meaparo ya, kajeno ke ka bakeng la hore bongata ba bone bo etsa batho, ba ipone ba se ba le thobalanong le batho ba sa lokang dikelellong. Hape e bitsa dikgauwano malapeng ka baka la o sa apare hantle.

Ho sebetsa ka difaha ba bang e tloha e le pitso ya bone ya sedimo sa bone. Empa bongata o tshwanetse o ikilele ha o sebetsa ka difaha.